Angeke ngize ngiqambe amanga, ayikho into enhle njengokubona iy'ngane ey'khuliswe ngabazali ababili. Ayikho into ebaluleke njengokuthi iy'ngane zithole uthando kubazali bobabili. Ikhuliswe ubaba, ikhuliswe wumama kanye kanye. Umama ayikhulise ngothando lukamama neziyalo zikamama nobaba ngokunjalo, yazi ukuthi ubaba uthe, umama uthe, Iy'yalo izithole macala wonke. Ayikho into enhle nebaluleke njengaleyo. Pho-ke impilo asizikhetheli, kodwa hheyi, zibusisiwe iy'ngane ezikhula ngaphansi kothando labazali ababili.

Iyindima zobulili ziyashintsha eyindaweni zasemadolobheni kunalapho okusahlonishwa khona amasiko. Eyindaweni ey'semadolobheni, ufica ingane yomfana iklina, yenza yonke into eyenziwa umuntu wasemhlabeni, ewumsebenzi ngaba owasendlini ngaba owasegcekeni. Kanti emakhaya eyindaweni ey'semakhaya ufica bethi, hhayi, umfana akagezi zitsha, umfana akapheki, so izinto ey'kanjalo. Umfana akakwenzi ukuthi, umfana akahlakuli, so endaweni ey'semadolobheni umuntu, umuntu ophilayo wenza yonke imsebenzi, ingaba eyasendlini ingaba eyasegcekeni, akukhethwa.

Ngokwazi kwami, uma ngabe kufika abakhongi bezolobola, bafike bakhuleke kulowo muzi, babize isibongo sakhona, hheyi, siyakhuleka isibongo sakabani bani sizocela isihlobo esihle, bese-ke bayangeniswa-ke bakhokhiswe imali, kuthiwa angazi, inkwelamthini. Bakhokhe njalo, bangene ngaphakathi before bakhulume, ingqaqamazinyo, kudlalwe nje ngemali. Bese-ke bayacela-ke, babuze abasekhaya, niyamazi umuntu enize ngaye? Bese-ke ziyafika-ke iy'ntombi, ziy'mboze, bese kuthiwa abamukhombe-ke abeze ngaye. Bese eyabuzwa-ke, uyabazi laba bantu? Bese eyasho-ke, ngiyabazi, avume-ke bese kuyaqhubeka-ke iy'ngxoxo kanjalo kanjalo, kuze kube bayavumelana ngabavumelana ngakho.

Ngajabula kakhulu, ngabuyelwa wukuzethemba, ngazibona ngingobalulekile, nofundisiwe, nokukhuliswe ngendlela e-right, owamukelekile ngisho edlozini imbala. Ngabuyelwa ukuzethemba, ngakhula, ngazibona ukuthi, hhayi, ngikhulisiwe, ngamukelekile ngayo yonke indlela, ngabonga, ngathembisa ukukhula ngendlela engikhuliswe ngayo, ngendlela engamukeleke ngayo. Ngathembisa futhi ukuthi ngizodlulisela kwabeza emva kwami, lokhu asebengifundise khona. Ngabonga kakhulu ngathembisa okukhulu.

Abantu abadala bahlezi besikhumbuza njalo ukubaluleka kokwazi imvelaphi yethu, nokuzazi ukuthi singobani, size sibe lapho esikhona sasikade sisukephi? Bahlezi basikhumbuza njalo ukuthi singahambi nezinto zabezizwe abafikayo. Sibuyele emasisweni la sisuka khona. Nokudla ngokunjalo sibuyele odakeni sidle emhlabathini, bahlezi basikhumbuza lokho ukubaluleka kokuzazi. Ngisho indlela esigqoka ngayo, isintu sethu singalinge size sisikhohlwe, bahlezi besikhumbuza lokho, futhi indima abayidlalayo ey'mpilweni zethu inkulu kakhulu, ngoba sihamba hambe sifune ukuthatha okwabantu abafikayo abaphesheya.

Iy'ngoma zomshado mina engizithandayo ngingasho nje ngingananazi ngithi isiZulu, ngoba zikuthatha zikubeke ziyakujulisa zikubuyisele emuva la ongazi khona ongakabibikho ube nalolo sizi, uvukwe usinga. Ngingasho nje ngithi mina, amahubo, indlamu makukhulunywa ngomshado nje uyangibusisa, ngoba ngiyazizwa ngizizwe kungenza ngizizwe ukuthi ngubani, hhayi mina hhayi, amahubo ayangibusisa mase kuziwa masekuzoba futhi nendlamu, hhayi, ingithathe ingibeke bandla, hhayi mina ngiyazithanda nje ziyangibusisa, kakhulu.